Ke rata go lebelela di-series ka nako ya boikhutso, series e ke e ratang thata e bidiwa Money Heist.

Ya Cell C e tlhwatlhwa tlase, ebile mme e a sokodisa go tsena, e sokodisa go tshwara network-e. Nna ke dirisa Vodacom-o data ya teng e kwa tlhatlhwa godimo, ga e sokodise gantsi jalo go tsena mme, data ya teng e fela ka pele.

Diragalang mo thelebišeneng di tshwana le bosenyi, polaano, thobalano e senngwa fa molaong di ama setšhaba segolobogolo bašwa ba rona fa ba lebile ba batla go iphitlhela ba dira fela jaaka go diriwa fo o.

Kgang tse di neelwang ka dijithale di dirile gore batho ba itlhokomolosa makwalo dikgang ebile ba sa tlhola ba tsela tsia dikgang tse di gatisiwang ka gore go lebelelwa fela mo dijithaleng.

Ke amogela mogala wa ka wa letheka wa ntlha ke ne ke itumetse thata ka ntlha ya gore ke mongwe o ratang go tsaya ditshwantsho, ebile e ne e le mogala yo o kgonang go tsaya ditshwantsho.

Nako e ntsi o lebile screen-e go ka go ama mo boitekanelong ka go go tshwarisa matlho go a dira gore matlho a gago a bolae.

Mosola thata mo matshelong a rona ka ntlha ya gore ya re thusa gore re seka ra nna re reka data kgapetsa le kgapetsa, mme e tshwanetse ya dira le fa motlakase o kgaotswe ka ntlha ya gore le fa motlakase o kgaotse megala thekeng ya rona e a dira.

Gore motho a ithute ka tsela e e bonolo ke tsaya gore go tshwanetswe go a dirisiwa mafaratlhatlha go a nniwa le megala thekeng kgotsa go a ithutelwa online.

Seromamowa re kgona go se fitlhelela mo megala thekeng ya rona ya segompieno kgotsa mo di-laptop-orong tsa rona kgotsa di khomputara tsa rona.

Di ama thata dithuto tsa ditheo tse di kgolwane, ka gore batho ga ba sa tlhola ba rata go buisa ka dibuka batho ba buisa go tswa mo megaleng ya bone.

Kgaolo ya motlakase e dira gore Wi-Fi e eme e seke ya dira, mme go ka longwaganngwa gore go ediwe gore Wi-Fi le fa go na le kgaolo ya motlakase yone e kgone go dira gore go nne le tswelelo ya ditiro ka ntlha ya gore go na le ba ba dirang ba dirisa di-Wi-Fi.

Di-chatbot le bathusi ba inthaneteng di tshwana ka ntlha ya gore fa o batla lefoko ba kgona go go neela lone. Di-chatbot tsona o kgona go buisana le tsone o kwala, mme bathusi ba inthanete bona o tshwanetse o a type-a morago ga foo wa simolola gape o batla.

Itse go nna le di AI tse di re rarabolelang ka puo ya seAforika Borwa gore re seke ra e lebala kgotsa ra lebala setso le ngwao ya rona.

Sekai se nka le neelang sone ka dikgang tse e seng tsa boammaaruri mo mafaratlhatlheng, ke ga mongwe wa di-celebrity a latofadiwa gore o tlhokafetse mme a sa tlhokafala kgang eo e ne ya bankangwa.

Di-streaming polatefomo di thusitse thata ka ntlha ya gore o kgona go ikentsha bodutu o le gongwe le gongwe mo setšhabeng kgotsa mo nageng, o sa kgoreletswe ke sepe kgotsa o dire jalo ka seyamoyeng sa gago kgotsa ka founu ya gago ya letheka o ntse o le mo sejanageng sa gago o iketlile.